Njengomlimi kumele ezame ukuthola ezinye iy'tshalo njengemifino, obhontshisi, ukuze indawo izokwazi ukuthi ivune athole nezikhuthazi nomanyolo.

Uma uzovuna iy'tshalo ngezandla mele uqinisekise ukuthi uyazigeza, usebenzisa namagilavzi, ukuze zivikeleke kumagciwane.

UThabo kumele abathole abasizi abazomulekelela avune ukolweni osuwomile, ungakatholwa yimvula.

Yebo, ukukhathazeka beku khona ngoba abasebenzi bekumele bafake i-PPE ngendlela okuyiyonayona. Kumele ngibaqaphe ngaso sonke isikhathi, ukuthi bavikelekile njoba bephethe nomuthi wezinambuzane.

Ukusetshenziswa kwe-PPE kubaluleke kakhulu ukuze sivikeleke ekutheni ngingathelwa amakhemikhali ebe ngiwasebenzisa ekulwisaneni nezinambuzane. Ukuvikela umzimba kubaluleke kakhulu.

Ukulima kohlala kuphilisa, akumele bakuyeke, ngoba yonke into esiphila ngayo isuka enhlabathini futhi kuwumsebenzi olula kakhulu.

Umehluko usekutheni ekulimeni okujwayelekile, ubuye ungahambi ngendlela.

Kumele athole izinsiza ezifanele, amakhemikhali azolwisana nakho konke okwenzakalayo.

Akukho lula mngani, ngoba le zinambuzane zokucekela phansi ngempilo yami. Kumele ngithole abantu abazongilekelela, abanolwazi mayelana nokulwisana nezinambuzane.

Ungasebenzisi izikhuthazi nomanyolo kakhulu, ngoba okunye akuhambelani nesimo sezulu.

Sebenzisa indawo evunde ngokwanele.

Ukushiya amakhaya akukho lula neze. Kumele kuzame ukuthi kutholakale oJoJo, abazolekelela ekutheni kube namanzi okuchelela izitshalo.

Abasebenzi kumele benze isiqinisekiso sokuthi bapakisha izinto ngendlela, ukuze nabathengi babone kalula, bazibeke nasendaweni ephephile.

Kumele zibekwe emashalofini aphephile nahlanzekile, bese zibhalwa nangokuphelele.

Kumele balandelele ukuthi lowo muntu othole indawo unamaphepha ngokusemvume, ngokunemvume yini. Bangamane bakhiphe banikeze abantu iy'ndawo ngokuthanda kwabo.

Ngamele ngizame ukusebenzisa izikhuthazi, omanyolo, izinto ey'zokwenza ukuthi inhlabathi ivunde ngendlela.

Abasebenzi kumele bafake i-PPE ngendlela. Ihlale ihlanzekile, ongayilandeli leyo mthetho abhekane ney'nselela.

Bengingazama okuhlukene, ngoba uma usebenzisa nezindlela ezingafani nenhlabathi yakho yenza kuvunde, yenza ukuthi iy'tshalo zakho zikhule ngendlela okuyiyonayona. Ngiphinde kwesinye isikhathi ngisebenzise okwemvelo. Ngihlukanise iy'ndawo kube khona engizosebenzisa umkhiqizo wemvelo, kube khona lapho engizonamathela khona .

Ukuvuna ngesandla kwenza ukuthi ukwazi ukuthola lokhu okudingayo, ongakakudingi ukushiya eceleni, koda kumele usebenzise ama-gloves ukuze nokudla kuvikeleke nawe ezandleni uvikeleke.

UNokuthula kufanele asebenzise izibulala zinambuzane zamakhemikhali.

Kungamele sisebenze indima encane, sisebenzise amanzi ukubona ukuthi lokho okushiwo usosayensi kuyiqiniso yini na, ngoba usuke ewufundele umsebenzi, futhi enolwazi olungcono.

UZenani wasebenzisa izikhuthazo, wasebenzisa amakhemikhali afanele ukulwisana nezinambuzane ezaba sezitshalweni. Wasebenzisa nendlela ephephile yokugqoka.

Kumele benze isiqinisekiso sokuthi bonke abasebenzi banayo i-PPE, futhi isetshenziswa ngendlela efanele, igqokwa ngendlela efanele. Bathole nezimboni lapho zenziwa khona izingubo zokugqoka eziphephile.

Ukuvuna ngezandla kwenza ukuthi ukwazi ukukhetha nalokho okungalungele ukusetshenziswa, futhi kumele kufakwe izingubo eziphephile, ama-gloves ukuvikela amagciwane.

Kungamele ngithole izikhuthazi namakhemikhali okulwisana nezinambuzane.

Ngingaqala kancane kancane ngizijwayeza ukuthi ukusebenzisa isandla akusiyo inkinga futhi kwenza kuvikeleke nezitshalo.

USenzo kumele azame ukuthi athole nezinye izimakethe lapho azodayisela khona utamatisi wakhe, nangasemakhaya adayisele abantu.

Ukubeka amanani asobala kubasebenzi benze indawo ihlanzeke.

Kumele usebenzise ngendlela le ochazelwe ngayo ukuthi usebenzise yona. Ungazenzeli indlela othanda ngayo ukuze iy'tshalo zakho zivikeleke zikhule nangendlela.

Kumele abalimi benze isiqinisekiso sokuthi banazo izimfaneko zokutshala namakhemikhali okulwisana nezinambuzane.

Kungamele athathe ubulongwe enze isiqinisekiso sokuthi buyoma, mese bomile mese esebutshala aqale afake ubulongwe kahle bakhe, mese efaka iy'tshalo zakhe ukuze inhlabathi ivunde ngokwanele.

Kumele usebenzise la makhemikhali abekelwe ukuthi asebenze ey'tshalweni, ungazami ezinye izinto ey'zokubulalela iy'tshalo ney'zobanga ukugula.

ULebo kumele athathe zonke izinyathelo abheke ukuthi nokudla akunikeza iy'nkomo zakhe azikashintshi yini. Mese ezama ukuthinta nabezempilo, athole nemithi efanelekile ukugoma izinkomo zakhe.

Umhlaba kumele usetshenziswe ilabo okufanele ukuthi bawusebenzise, unganikezwa abanye bengenayo imvume.

Ukuvuna ngesandla kuyawenza umsebenzi usheshe, kuyonga nemali, kuhle nje kakhulu ukuvuna ngesandla. Kwenza umphumela yami ingithokozise nami.

Abalimi kumele basebenzise ummbila okwazi ukumelana nesomiso, kanye nerayisi elikwazi ukumelana nezikhukhula ngoba ukuthi basebenzise lokhu kwemvelo bazoba nenkinga yamanzi.

Izinto uma zipakishwe ngendlela kwenza ukuthi kube lula nomsebenzi usheshe. Kwenza kube lula nakubathengi ukuze bathole izinto zabo ngokushesha.

Ngisacela usizo mayelana nemali yokuthi ngilungise insimi yami. Uma zikhona izinsiza noma zikhona iy'mali ey'khishwayo okufana nalezo, bengingakwazi yini ukuthi ngiqale ngizithole zona noma ngingakwazi ukuthi ningiboleke imali engakanani?

Ubuchwepheshe besimanje benza ukwenza umsebenzi kusheshe.

Umlimi kumele asebenzise lokhu ajwayele ukukusebenzisa njengommbila, ngoba uzothi uyashintsha kanti indawo akuyona ngeke ize ihambiselane namakhemikhali. Ngeke ize ihambiselane ney'tshalo lezi afuna ukuzenza, futhi okungenzeka ukuthi nabathengi abekho baningi azobathola.

Kumele athenge noJoJo babe baningi, akhe namanzi emfuleni.

Kumele ihlale isikhathi esingakanani emzimbeni wami ngaphambi kokuthi ngiyishintshe? Nokuthi niqinisekile ukuthi ivikela ngempela yini?

Abanamandla okuthi umhlaba ubuyele kuwona, mabenze njalo, kodwa bengaphazamisi izimpilo zalaba abangenawo amandla nabazamayo ukuzinikeza iy'ndlela zokuphila lapho behlala khona.

Isikhathi esiphila kusona sinobuchwepheshe obuningi. Kumele abantu bafundiseke ngakho kufakwe nasey'nkundleni zokuxhumana umphumela wabo.

Amabhungezi, uwabona njengakubhontshisi agqobhoze amakhasi. Nemihlwa iyaluma amakhasi kommbila.

Ukwenza isiqiniseko sokuthi ngaso sonke isikhathi iy'tshalo zikhona ebantwini, kungabi khona iy'nsuku la kushoda khona.

UZanele kushuthi ingadi yakhe yamenzela, yamkhiqizela izitshalo ezithokozisayo, futhi uma usebenzisa engadini umqondo uba kule nto oyenzayo ukhohlwe yizo zonke iy'nsizi, kanti uyonga uthole nemali yokuthi wenze okunye okuseceleni.